Mogala wa letheka o re golaganya le dilo di le dintsi tse di diragalang mo nageng ka jalo re o dirisa letsatsi le letsatsi. Mogala wa letheka o botlhokwa ka tsela e makatsang. Mo nakong ya gompieno batho ba dirisa mogala wa letheka letsatsi le letsatsi gore ba kgone go dira di tsa bona di le dintsi ka mogala wa letheka.

Dilo tse dišwa tseo ke di lebeletseng mo didirisiweng tse di botlhale mo isagweng di akaretsa tlhokomelo ya puo, bokgoni jwa go tlhotlheletsa, kobamelo ya boammaaruri, mmino le dipina.

Data ya thirty gig ke data e e ka ntumedisang e le ruri mme nka kgona go e dirisa kgwedi yotlhe, gape nka rata gore e ka tsena mo letsatsing la ntlha la kgwedi.

Mekgwa e mengwe e e dirisiwang ke batho ba ba anamisang dikgang tse e seng tsa boammaaruri go tsietsa babadi e akaretsa go bua ka dilo tse di sa siamang le go dirisa mokgwa wa go tlhalosa dilo tse di farologaneng.

Botlhale jwa maitirelo ga bo kitla bo tshwana le jwa batho ka ntlha ya tsela e dilo di dirilweng ka yona. Maitirelo a dirilwe ka tsela e e bontshang gore di diriwe ka botlhale, ebile di a tsamaya sentle di lela mme ga di bontshe gore di dirilwe ke motho. Le fa go ntse jalo botlhale jwa maitirelo bo bontsha tsela e dilo di ntseng di fetoga ka yona e seng se motho a se dirang, batho fa ba dira dilo ba na le kgopolo le e tsela e ba di dirang ka yona e seng jwalo le maitirelo.

Di-chatbot le bathusi ba mo inthaneteng ditshwana ka tirelo ya go araba dipotso ka bobedi .

Nnyaa, nna ga ke modirisi wa sekotlolo sa satellite mme batho ba ba dirisang sekolo sa satellite ba lla ka poeletso ya selo se le sengwe bosigo le motshegare. Mme fa motho a sa bona tšhono ya go lebelela selo se se rileng ka nako a ka dira ditirwana tse di ka fa magaeng jaaka go tlhatswa dijana, go dira kwa tshwangwaneng le go loga di .

Nnyaa, nna ga ke ise ke itemogele go tshotlakako mo mafaratlhatlheng mme ke itse mongwe yo o kileng a itemogela tshotlakako mo mafaratlhatlheng ka jalo re ne ra mo tshegetsa mme ra thuso ya ka bonako kana psychological help.

Go nna le founu la ntlha go ile go a fetola botshelo jwa me jwa letsatsi le letsatsi, mme ke ne ka kgona go e dirisa go ikgolaganya le metswalle nako. Tsela e nngwe e ke e dirisang go ikgolaganya le batho ke WhatsApp, Facebook le tse dingwe.

Tiriso ya megala e e botlhajana kana di-smartphone e ka siama go dirisiwa ke baithuti fa e dirisiwa ka boikarabelo le ka maikaelelo a thuto.

Go oketsega ga di-App go fetotse tsela eo re dirisang megala ka yona mme e e fetotse ka tsela e latelang di-App-o di re fa tšhono ya go romela melaetsa le go romela nna tse o re di tlhokang ka yona mme seno se fetotse tsela e o re dirisang megala ka yona.

Batho ba le bantsi ga ba sa tlhole ba ya dibaesekopong ka mabaka a a farologaneng a amanang le diphetogo tsa botshelo tse di akaretsa thekenoloji le moruo. Mme seno se akaretsa mabaka a latelang, dikhomputara le dipolatefomo tsa go lebelela mo ntlung tsona di akaretsa Netflix, Showmax, YouTube, Disney le tse dingwe tse di fang batho tshedimosetso le boithabiso ka dinako nngwe le nngwe mo gae.